Kufanele umtjhayeli ngamunye ngamunye loyo ofika ngemva kwesikhathi, adoselwe imali emrholweni wakhe.

Kusithinta khulu njengabakhweli bembhesi ngombana imirholo ayilingani begodu inengi labantu elikhwela ibhesi bantwana besikolo.

Abakhambi ngebhesi indlela ede ngicabanga bonyana kufanele baphathwe kuhle khulu ngombana bayadinwa ngokuhlala khulu ngebhesini.

Ukuvuselela umkhakha wezokuvakatjha, ukudala amathuba womsebenzi, ukuthuthukisa irhwebo langaphakathi nangaphandle kanye nokurhweba kwabathengisi abancani.

Ngicabanga bonyana kufuze batjhayele ibanga elima-awara amathathu, ngaphambi kokuthi baphumule.

Kufanele nabakhulako kube nethikithi abakhwela ngalo begodu kufanele bajame eenteyitjhini zakhona.

Ukubambezeleka kwesikhathi, ukungakhululeki phakathi kwekhambo, ukungaphephi kwendlela kanye nokulahleka kweempahla.

Iye kufuze baqalwe bona bahlala kiziphi iindawo, ukuze behliselwe ngeendawo lezi abahlala kizo.

Kubalimaza khulu esikhwanyeni abakhweli bazo ngombana imali yakhona yincani.

Ukuphepha kuba kuncani ngombana abatjhayeli abanye abatjhayela ngamatrogo athutha iimpahla, batjhayela kumbi.

Ubudisi bokukhamba nge-Bolt nofana i-Uber, ngicabanga bonyana ukuphepha kanye nokubhaliswa kwe-akhawunthi.

Imibandela abangayibeka kukobana bangagijimisi nabatjhayela eendleleni ezinekungu.

Iye ngibona kumbono omuhle ukuthi abantu abarhola ipentjheni, baphungulelwe imali nabakhwela iimbhesi.

Ukubaluleka kokuphepha endleleni kanye nokudinwa.

Ukubambezeleka kweemphaphamtjhini, ukulahleka noma ukubambezeleka kwepasi, ukuqindezeleka emoyeni namkha imithetho yokungena kwamanye amazwe.

Iye ngicabanga bonyana, ukuba nomzila wamathraga owodwa ku-N one, kungasiphungula isiminyaminya seenkoloyi endleleni leya.

Izilwane ezingakavunyelwa, iimpikara ezirasako, izinto ezikulu ezingathalwa lula kanye nezibulali.

Iintengo ze-Uber zithoma phezulu kunezeembhesi ngombana zibhadelwa ngemodoro ezikhethekileko eqatjhiwa ngomunye umuntu.

Ukuqinisekisa bona indlela iyalungiswa kanye nokusekela imithetho nemigomo evumela ama-Uber bona asebenze.

Ukulungisa ikoloyi ngaphambi kokukhamba, ukulandela umthetho wendlela kanye nokumbatha isivikeli.

Ukutjhoda kokukhanya kunganciphisa ukubonakala kwendlela, iinkinga zobucwepheshe begodu lokho kubanga nobugebengu.

Iye anomthelela omuhle ngombana athuthukisa ukukhamba kweempahla begodu akha namathuba womsebenzi.

Kufuze kuqwalwe isimo somnotho sabakhweli kanye nesizathu sokukhuphuka kwenani.

Kufanele babekelwe ibelo elimatjhumi asithandathu.

Ihlangothi engilithandako ngeenthuthi ezibizwa bona ma-Uber namkha ama-Bolt kukuthi ngikhwela ngedwa akekho umuntu engiphutjhana naye.

Awa, akukaphephi ukuthi ithraga lisukelwe lodwa magega nendlela lokha naliphukileko.

Ukubambisana nomphakathi, isaziso sangaphambilini kanye nokuhlolwa kweendlela ezikhambisana nokukhutjhulelwa.

Ukukhamba ngebhesi indlela ede akusimnandi neze ngombana kuyadinisa begodu ubamba ihliziyo ngesiphithiphithi esenzeka endleleni amalanga la.

Isiqinisekiso sokuthi amabhesi akhamba ngesikhathi, ukuqinisekisa bona imali itholakala ngendlela efaneleko kanye nendlela zokukhulumisana nomphakathi namkha abakhweli ngezidingo zakhona.

Ukwephula imithetho yezokuphepha, ukungalandeli imithetho yamathrafigi, ukuphazamiseka okubangelwa batjhayeli abanganalo ilwazi kanye nokutjhayela ngaphasi kweendakamizwa.

Ukukhuphuka kwamathuba wengozi kanye nokubambezeleka kwekhambo.

Ukuvuka ekuseni, izimo zezulu ezimbi lokha nakuna izulu, izulu lingena ebhesini, ukutjhoda kwendawo yokuhlala ngombana banengi abantu abakhwelako.

Ukukhamba ngebhesi endleleni enganasikontiri kukhuhlumeza umzimba.

Ngokungabi nesiphithiphithi, ngombana banengi abantu abakhwela ibhesi.

Ungabawa umtjhayeli webhesi ajame ukghone ukuzikhulula kodwana abatjhayeli abafani, omunye kungenzeka avume omunye angavumi.

Unobangela kungaba kukhuphuka kweentengo zepetroli, izindleko zokulungisa amabhesi, ukukhula kwezindleko zabasebenzi kanye nokwehla kwenani labakhweli.

Kukobana iinkoloyi zomphakathi ziyagcwala, kodwana iinkoloyi ezizijameleko azigcwali.

Ukukhuphuka kwezindleko zokukhamba ngekoloyi yomndeni, ukukhetha iindawo eziseduze kwaphela kanye nokubambezeleka noma ukujamisa ikhambo nomndeni.

Ufumana bona abantu abanengi ebegade bakhamba ngamabhesi bagijimele ukuyokukhwela iinkoloyi.

Iye, kulungile bona urhulumende alawule iintengo yeembaseli, ngombana kuvikela umphakathi begodu kusiza ekutheni izindleko zokukhamba zihlale zifinyeleleka.

Iye, ikhona inzuzo ngokusebenzisa iinkoloyi ezincani, ukuphepha kanye nokubamba isikhathi lokha nawurhabileko.

Kuyithinta khulu, ngombana kufanele bona kube nezinto azenzako lokha nakanekoloyi, ngombana ikoloyi ifana nomuntu inokuthoma ukugula kufanele uyitjhegise bonyana ikinga yini.

Ngokungagijimi nawutjhayelako, ngokuhlela ikhambo lakho, vala injini lokha nawujame isikhathi eside, ungalayitjhi izinto ezinengi kanye nokusebenzisa i-aircon ngokuhlakanipha.

Iindlela zokuthutha ziba phezulu, ngombana iinkhamphani ezikhambisa ukudla eentolo noma kuma-market zisebenzisa iinthuthi ezifuna iimbaseli.

Iye, kulungile ngombana kwenzelela ukuphepha kwabafundi. Iinkoloyi ezizijameleko zinikeza abafundi indawo ephephileko yokukhamba kanye nokuvikeleka kwesikhathi, nesikhathi sokufika.

Ukukhwela ibhasikila kuyindlela ehle yokuzivocavoca, kwakha umzimba, kungonga nemali ngombana ibhasikila ayidingi iimbaseli noma ukulungiswa njalo.

Iye, ngicabanga ukuthi iinkoloyi zegezi zincono kuneenkoloyi ezikhamba ngepetroli, ngombana ukutjhaja iimodere zegezi zingabiza kancani nawumadanisa nokugcwalisa ipetroli njalo.

Ukukhuphuka kweentengo yepetroli kukhuphula iindleko zabo mihla yoke. Abanye bagcina bakhuphula imali yokukhwela, bese kutlhaga umphakathi.

Angeze kwaba kuhle neze, ngombana abantu abanengi bangalahlekelwa miberego nabafundi angeze baya esikolweni.

Intengo yamathikithi nayikhutjhulwako imali engiyisebenzisa ngelanga iyakhuphuka. Lokhu kutjho ukuthi kufanele nginciphise kwezinye izinto ezibalulekileko njengokudla noma ezinye izidingo zomndeni.

Amabhesi adinga amafutha malanga woke ukuze asebenze, ngakho-ke intengo yama lefutha yehlile kutjho ukuthi izindleko zokusebenzisa ibhesi malanga woke zehlile.

Kubalimaza khulu ngombana intengo yamathikithi nayikhutjhulwako kufanele bakhiphe incenye ekulu yerhelo labo.

Ngicabanga bonyana kubalulekile ukuthi bakhulume nabakhweli babo bezwe amazizo wabo mayelana nokukhutjhulwa kwentengo yamathikithi.

Ngokubona kwami kufanele kuhlaziywe kuhle ukuthi iziinkampani zamabhesi zisemalini kangangani, lokhu kuzokusiza ukubona ukuthi ingabe ukukhuphuka kuyadingeka na.

Iye, ngicabanga bonyana kufanele urhulumende angenelele.

Iye, ngombana ithikithi lebhesi nalingehla khulu abatjhayeli bangabona bonyana ukukhwela ibhesi kubalula begodu kondla imali.

Ivamise ukukhuphuka ngenca yezizathu ezifanele ezihlobene nobujamo bezomnotho.

Kwezinye iindawo, iye bayacatjangelwa ikakhulu lapho urhulumende noma amakhamphani wokukuthutha anomthetho wokuvikela amalungelo wabantu abakhubazekileko.

Awa, ngokuvamile intengo yokukhwela amabhesi amade ayikhambisani kuhle nesimo somnotho sabantu abanengi abantu abanengi badinga ukuya emakhaya, emisebenzini noma eembhedlela ezikude kodwana abakwazi ukubhadala lula.

Iye, ngibona kumbono omuhle khulu bona abantu abarhola ipentjheni baphungulelwe imali lokha nabakhwela iimbhesi.

Ngokusebenzisa izaphulelo zobudala, abantu abaneminyaka ezingu-sixty noma ngaphezulu bangathola isaphulelo esingaba ngu-thirty percent kuya ku-fifty percent entengweni ejwayelekileko.

Iye, ngombana abantu abadala bavame ukuhlala emakhaya lapho kungekho khona iimbhedlela, iintolo nezinye izintsiza zomphakathi zivame ukuba kude.

Ukonga imali encani abayitholako kukhulisa ukuzimela nokuthula kwengqondo.

Isaphulelo esingaba ngu-thirty phesenthi kuya ku-fifty percent entengweni ejwayelekileko.

Iye, kwezinye izimo lokha ikhamphani nayinikezwe ibhesi eliphephileko. Awa, kwezinye izimo abantu nababhadela-fifty rand kuya ku-hundred yikhambo elide kodwana bakhambe ngebhesi elingafiki ngesikhathi, lokhu akukalungi.